Mngani wami ake sikhulume ngobuciko obubalulekile bezinhlelo zezingxoxo zasendaweni ezisakaza, esisakaza eziteshini zomsakazo womphakathi. Lezi zinhlelo zinika izakhamuzi izwi. Ivuleka inkundla abantu bendawo bengakhuluma ukhona ngezinto ezibathintayo ngqo, izinkinga zomphakathi, izindaba zakamuva, izixazululo eziphakanyisiwe noma ngisho nemicabango yabo ngobuholi bendawo. Kuhle ukuthi lezinxoxo aziholwa .

Ukufika kwefoni yokuqala kwaba inguquko enkulu empilweni yabantu nasemphakathini. Ngaphambi kwalokho ukuxhumana bekuncike kakhulu ezincwadini, izithunywa noma imihlangano ebusweni. Kodwa ucingo lokuqala lwenze into emangalisayo lafinyeza isikhala phakathi kwabantu. Ngokushesha abantu bakwazi ukukhuluma noma bakhulumisane nabo abayi kude ngaphandle kokuhamba. Imiphumela ekuxhumaneni yaba sobala, abantu baqala ukuxhumana ngokushesha.

Esikhathini esizayo, amadivayisi ahlakaniphile athi ukqhubeka nokuba yingxenye abalulekile yempilo yomuntu enomthelela omkhulu ezingeni lokuxhumana, ukusebenza nokuzimela. Nasi isifinyezo zama-trend angaba khona kanye nezindlela amadivayisi angabhekana nazo nezinselela zamanje. Ama-trend angaba khona esikhathini esizayo ubuhlakani bokwenziwa oluthi obujulile. Ukuxhuma .

Izifundo zesayensi zibonisa ukuthi izizathu zokuthi kungani sikhumbula izingoma ezithile kakhulu kunezinye exhumene nezici ezingokwengqondo nezinzwa. Ukukhumbula izingoma ikakhulukazi uma zinenkumbulo noma zinemizwa ethile kudlula kuphela emsebenzini ukufunda kodwa yba yinto ehlobene nezigaba ezimele zempilo yethu. Nazi izici ezinomthelela ekhumbuleka kwengoma. Ukuhamba kwesikhathi kanye nezinkumbulo, ukuvuselela ngemizwa.

Ukuhlela uhambo oluya ezweni langaphandle elinokufinyeleka elinokufinyelela okulinganiselwe kwe-inthanethi kudinga izinhlelo ezihlakaniphile ukuze nihlale nixhumene nabathandiweyo benu. Kanti nokuphathwa kwezimali kuzoqinisekisa ukuthi izindleko aziphakeme kakhulu. Nazi izindlela ongasebenzisa kuze ukulungiselela kahle uhambo ukunciphisa izindleko futhi uhlale kuxhumene. Sebenzisa izinhlelo zokuthumela, imiyalezo esebenzisa kwi-Wi-Fi. Izinhlelo zokusebenzisa ezixhumana .

Hlela uhambo oluya ezweni langaphandle linokufinyela okulinganiselwa kwi-inthanethi kudinga ukucabanga okuhle ukuze ngihlale ngixhumene nabathandiweyo beni. Ngaphandle kokuchitha imali eningi nansi eminye imihlola namasu ukunciphisa izingxenye izindleko. Sebenzisa i-Wi-Fi uma itholakala. Ukuxhumana.

Ukuhlela umkhankanso, umkhankaso, okuyeni kwenkundla yezokuxhumana, ukwethula kumkhiqizo omusha, kubandakanya ukudala umdlandlabazi nomphumela omuhle wokuthengisa. Ukubambisana nabagqugquzeli kungaba indlela ephumelelayo ukukhulisa umphumela, wokuthula, nansi indlela yokuhlela umkhankaso wokwenza ibhasi futhi ukuhlanganisa ama-metric wokukala imiphumela, ukuhambisa ukubambisana nabagqugquzeli, ukukhetha.

Indaba yokuqala komculo oyintandokazi noma iqembu lakho inamandla futhi inothando futhi iveza ukuthi uhambo lokuqala luhlukile futhi kwehlukile kumculi noma eqenjini. Lokhu kuthinta abantu ngokujulile kubasiza ngomculo ongaqondakali kahle ohlangene nezinkumbulo zomuntu siqu. Kuqala kwabo ngicabanga ukuthi umculi noma iqembu lakho laba nokuqala okungavamile wokuqala.

Uma ubaba, usoMpisi engumnikazi webhizinisi futhi efuna ukusebenzisa ibhange nge-inthanethi ukuze alawule iholo, angalithuthukisa ibhizinisi lakhe ngendlela ephumelelayo ephephile futhi esheshayo, nakhu ukuthi angakwenza, nakhu angakwenza kanje, nakhu ukuthi angakwenza kanjani umsebenzi kanye nezicu okufanele azibheke kuhlelo lwe-inthanethi lwezokukhokha. Vula i-akhawunti yebhizinisi ebhange linikeza i-pay roll umholo.